Kaloku esi sifo soxinzelelo lwegazi siyingozi kakhulu. Ke ngoku kubalulekile ukuba alandele imiyalelo kagqirha ukuba uyafuna ukuphila ixesha elide.

Kufuneka uzikhuthalele uwukhathalele umzimba wakho. Xa ndisitsho ke kubalulekile ukuthi umane uyozijonga ukuba ume ndawoni na umhlaza, umane usiya kuvela koogqirha ubacele ukuba bakujonge, bakuvavanye impilo yakho ukuba ihamba njani na ukwenzela uzokubhaqwa msinyane xa uthe wanawo umhlaza.

Ndiyabaxhasa oogqirha kolu luvo kuba umntwana oneDown syndrome uyasebenzisa kakhulu kwaye kufuneka xa ungumzali oza kuba nomntana one-syndrome ube kanti ume kakuhle ngokwasengqondweni nangokwasemalini kuba umntana oneDown syndrome udinga ukhathalelo kakhulu. Ke ngoku mna ndiyacebisa ukuba umntu xa enokuthwa umntana wakhe uneDown syndrome amkhuphe loo mntana.

Azange ndawasebenzisa amayeza esiNtu kodwa ukhona umntu owake wawasebenzisa amayeza esiNtu. Emveni kokuba ewasebenzisile waphila kakhulu. Oogqirha bengakwazi ukumnceda kodwa wasebenzisa amayeza, omntu owayefunyewe sisifo somhlaza. Oogqirha sebencamile, esikwe ibele kodwa wakwazi ukusebenzisa iyeza lesiNtu noko isilonda sakhe sakhawuleza ukuphila.

Xa esithi umntu une-high blood, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ndicinga ukuba sisifo esinobungozi kakhulu kuba luxinzelelo lwegazi. Umntu udinga igazi ukuze aphile, ke ngoku loo nto ithetha ukuba kufuneka ajonge indlela atya ngayo agade neziselo aziselayo kuba esi sifo sinochuku kakhulu kwaye kunayo namayeza awaselayo ukumnceda ukuba esi sifo singamongameli agule kakhulu. Ke ngoku uye anikwe namayeza okuba igazi lakhe lihlale lilungile.

Ndiyakucela wena myeni wam uba ukhawuleza udibane nomntu kuba uthethe naye kuba kubalulekile ukukhathalela impilo yengqondo. Ingqondo ibalulekile ukuba uyilolonge ukuze nayiphi na into odibene nayo uthethe naye umntu. Kuba ingqondo xa ikuxinzelelo awukwazi ukuyisebenzisa xa ikuxinzelelo, loo nto ke izawubangela ukuba ungakwazi ukulala ebusuku kuse uhleli kuba uzawube ucingana nale nto, ube ngumntu olilolo ube ngumntu ongafuni uthetha nabantu. Loo nto ke andiyinqweneli wena ke myeni wam.

URhulumente into anokuncedisa ngazo kwintlalo ebenokuthi abenzi bobubi abagebenga abantu basetyhini angabakhuphi kuba kwizinto ezinintsi abantu abahlukumeza abantu basetyhini baye bakhutshwe kuba kuthiwa ubungqina abukho bunintsi. Ngoku siyacela ke kuRhulumente ukuba abantu abathe bamosha abantu abangamabhinqa bagwetywe bahlale entolongweni, bangaze baphume ukwenzela sizoziva nathi singamabhinqa sikhuselekile.

Hayi, andinalo ulwazi ngemiphumela yokusebenzisa indlela yokukhupha umitho olungalufuniyo.

Uluntu ludinga ukufundiswa malunga nale ntsholongwane kagawulayo kuba intsholongwane kagawulayo sisifo nje esifana nezinye izifo, asimenzi umntu walo ukuba makacalucalulwe kuba asibhalwanga kuye. Umntu onentsholongwane kagawulayo akuboni ngamehlo ngaphandle kokuba yena akuxelele ukuba unaso isifo eso sikagawulayo. Abantu abantu badinga ukuba bafundiswe okanye umntu azifundise ngesi sifo, ahambe ikliniki apho azawufika afundiswe khona malungana nesi sifo, akwazi ukuba naye akwazi ukubajonga abantu abanayo le ntsholongwane.

Akululanga uthatha umntu omdala umse komnye umntu akujongele yena kuba umntu akazumphatha ngolu hlobo umphatha ngalo umzali wakho. Umntu uza mphatha kakubi umzali wakho kuba uyazi ukuba akungomzali wakhe. Ke ngoku yile nto kunzima ke ngoku ukusa umzali wakho kwezi ndawo zigcina amakhaya kuba akuyazi uba umzali wakho uzofika aphatheke enjani, ukuba bazamtyisa ukutya okunjani. Kungcono ke ngoku umthathe umzali wakho uhlale naye.

Ukuphucula uxilongo kufuneka qho kuyiwe kwiilantuka kwiilali kuhambe kuyoxilongwa abantu. Oonesi bahambe baze bamane besiya qho ngenyanga kwezi lali ukuhamba uyoxilonga abantu kuba kaloku esi sifo, esi somhlaza sisifo esinobungozi kakhulu. Ke ngoku xa kuba ke ngoku iinkonzo ezi zingafiki emaphandleni, funeka bamane besiya phayana emaphandleni bahambe bayokuxilonga abantu.